Mo mekgweng ya bogologolo go dirisiwa letlalo la diphologolo go dira diaparo, bogolo jang mo ditiragalong tsa semowa. Diphetogo tsa diaparo tse di tsa dingwaga tse di feta, e nnile go fetoga ga mekgabiso, go dirisiwa di-beats, di-print-i le seshweshwe.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e tlotlegang jaaka di-conference. Mme e ka nna tsela e e kgatlhang ya go bontsha boikgantsho jwa batho le motse wa gago mo tikologong ya semmuso.

Ke akanya gore mesese e mentle e ka nna mosese wa Setswana o o kgabisitsweng ka mabala a setso. Bogolo jang o kopantsweng le tuku le khiba le mekgabiso ya dikgwele tsa ditlhako. Ke akanya gore jalo ka mabaka a le a na leng bokao.

Nyaa, ga se o ne o o rotloetsang ka tlamelo. Moaparo wa setso jaaka wa ba-Zulu, wa ba-Xhosa le wa ba-Tswana o na le bokao jwa semowa, tlotlo le tiragalo. Fa o ntsha nama ga se ka ntlha ya go bontsha mmele fela. Mme ke karolo ya botaki, mekgwa ya ya setso le tiragalo ya semoya.

Mebala e e kgethegileng e ka bontsha setso jaaka bosetlha, mo ba-Tswana botala mo ba-Xhosa kgotsa bosweu mo meletlong ya semoya.

Ee, go ya ka setso sa ba-Tswana le ditso tse dingwe mo Aforika Borwa mosadi yo o nyetsweng, o tshwanetse go simolola go apara moaparo o o bontshang tlotlo, boikanyego le seemo se seja sa botjhabela sa botshelo.

Diaparo tsa Setswana di dirwa ka lesela la khiba, go tshwana ka cotton-e e nang le mabala a setso. Sa bobedi, ke letlalo la diphologolo le dirisiwa mo meletlong gantsi.

Mebala, mokgwa wa go apara le mekgabiso di bontsha gore mosadi o tswa mo setšhabeng sefe, le gape jaaka lenyalo borai kgotsa boikarabelo mo lelapeng.

Diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno ka botsalano jo bo .

Moaparo o fetoga go ya ka tiragalo e diragalang, lenyalo kgotsa borai kgotsa meletlo ya semoya. Mme o bontsha tlotlo le seemo sa botshelo.

Fashion-e ya segompieno e na le seabe se se kgalang mo go rotloetseng go lekalekana ga basadi le banna. Ebile gape fa basadi ba ka apara disutu kgotsa dihempe tsa banna le banna, ba ka apara ditlhako tsa basadi go bontsha gore boitshupo ga bo a lekanyediwa ke bongwe.

Basadi ba ne ba simolola go apara ka mokgwa o o bontshang boikanyego le boitshepo. Ba tlogela meaparo e e ba lekanyetsang mo sengwe sa borai.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba dirisa print-i ya seshweshwe, , di-beads-e kgotsa dikgwele tsa Setswana mo diaparong tsa sejwalejwale. Ebile gape ba tlama thapo ya mosese wa borai, kgotsa ya ka mekgwa ya sejwalejwale.

Dikao tsa diaparo tsa setso tse di tlhalosiwang sešwa e ka nna mosese wa Setswana o o kopantshitsweng le blaizer. Sa bobedi, e ka nna tuku ya setso e e kgabisitsweng ka ka logo kgotsa di-beads. Sa boraro, e ka nna sekete sa seshweshwe e e se se kopantshitsweng le sethopo ya sejwalejwale.